Vhunzhi ha vhathu vha no shumisa dzi wheelchair kha maongelo a hafha hune nṋe nda dzula hone vha ya thusiwa u ṱavhanya, vha ya kona u dovha hafhu vha fhiwa na tshifhinga u ḓi ṱalutshedza nga hune vha khou ṱoḓa u thuswa ngaho, vha dovha hafhu vha fariwa zwavhuḓi, vha dovha hafhu vha ṋetshedzwa tshumelo ya maṱhakheni ya mutakalo yo livhanaho na matshilo avho, kana khayedu dzine vha khou ṱangana nadzo. Zwine zwa sumbedza uri maungelo manzhi a hafha vhuponi hanga, a khou shuma nga nḓila ya vhuḓi, ya khwine, nahone ya u linga nganyisa kana ndinganyelo ya vhathu hune vha kona u nekedza thikhedzo kha vhathu vhoṱhe vhane vha shumisa wheelchair, ahuna dzi khaedu nnzhi dzine vha livhana nadzo, vhathu vha u shumisa wheelchair vha khou thusiwa nahone zwavhuḓi nga nḓila ya maṱhakheni.

Nḓila tharu dzi ne nda nga dzi shumisa u ḓi tsireledza kha u wana tshitzhil, ndi u shumisa zwitsireledzi zwo tewaho nga muvhuso, ndi u dovha hafhu na u nwa philisi ya PrEP ine ya vha uri i kono u thivhela tshitzhili kana u tsireledza muthu kha tshitzhili, tshiṅwe hafhu tshine nda ḓo ita tshone, ndi u sa shumisa dzigero kana dzi ṋeleṱe na zwireiza na dzi injection dzine dzo no shumisiwaho nga vhathu vhaṅwe, ngauri u vha u sa ḓivhi khombo kana zwine vha vha na zwo mivhilini yavho. Ndi dzone nḓila tharu dzine nda nga dzi shumisa u ḓi tsireledza kha tshitzhili uri tshi si dzhene kana ndi si vhee vhutshilo hanga kha khombo ya u dzhenwa nga tshitzhili.

Zwine zwa nga fhaṱusa vhathu malugana na mazwifhi a ne a ambiwa a mishonga ndi zwauri, tsha u thoma vhathu vha songo tenda zwithu zwine a zwongo itiwa ṱhoduluso nga hazwo nga vhorasaintsi vha mishonga, vhathu kha vha ḓivhe mishonga ya vhukuma, vha tsheke hune ya itwa hone, vha dovhe hafhu vha tevhelele, vha vhudzisese, vha kone u ḓivha arali i mishonga ya vhukuma nahone arali muvhuso wo tendela uri i kone u shumisiwa kha matshilo a vhathu. Vhathu vha songo tendwa u fhuriwa nga upfhi mushonga mukene u fhodza vhulwadze mukene zwi sina vhuṱanzi, kha vha thomo u ṱoḓulosa na u vhudzisa, vha dovhe hafhu vha ḓivhidze na u isa mafhungo a mishonga ya feiki kha vha muhasho wa zwa mutakalo vhane vha ḓo kona u thivhela izwo zwithu uri vhathu vha si dzhene khomboni.

Uri vhathu vha songo vha na nḓivho nga vhuḓalo nga kha zwibveledzwa, zwi khou itiswa ngauri vhathu a vha pfumbudziwi, nahone a vha vhudziwi uri mushonga mugede u shuma mini, nahone hu itiwa gai na gai. Vhathu vhanzhi a vha ngo funzea lune vha kona u ḓivha dzinyambo dzine dza shumiswa kha muṅwaleli a mishonga na zwo shumisiwaho u ita yeneyo mishonga. Ndi zwone zwine zwa khou ita uri vhathu vha si ḓivhe uri ndi mishongaḓe, nahone i shuma mini, tshavho ndi uri vha tshi vhona muṅwe a tshi khou nwa, na vhone vha mbo ḓi ṋamba vha u nwa, uri wo itwa gai, nga dzingana, nga nnyi, nga mugede, a vha ṱoḓi u zwiḓivha. Ndi zwa ndeme uri vhathu vha pfumbudziwe nga ha mishonga, maitele ayo, na uri i bva gai, nahone vha ḓo ḓivha hani mushonga wa vhukuma kha u si wa vhukuma.

Vhupo ha mahayani a vha fhaṱusi vhathu u ḓi ambela ngoho ngauri, arali vha tshi fhaṱisa vhathu kana u vha fhaṱusa uri vha kone u ḓivha vhundeme ha vhuteamiṱa, vho vha vha tshi ḓo ya dzi, zwikoloni zwa tsini vha ḓivhisa vhananyana vhaṱuku vhane vha kha ḓi aluwa nga ha vhundeme hazwo. Izwo a vha zwi iti, a vha ḓivhisi muthu, a vha tshimbili fhethu, a vha bvi mafulo. Ahuna mafulo manzhi kana zwiimiswa zwinzhi zwine zwa ḓivha zwine zwa amba nga ha vhuteamuṱa zwi tshi ya nga kha matshilo a vhathu kha vhupo ha mahayani, zwine zwa sumbedza uri ahuna pfhunzo, ahuna tshenzhemo, lune muvhuso u fanela u bva pfhulo kana vha zwa muhasho wa mutakalo vha fanela u bva pfhulo vha limisa vhathu uri vha kone u zwi ḓivha ngauri vhathu vhanzhi na vhane vha khou aluwa vha mbeu ya tshifumakadzini a vha zwiḓivhi, a vha thu pfha ngaha, na musi vha tshi ya maongeloni a vha vhudzisi or u vhudziwa kana u ḓivhadziwa.

Ee, mbekanyamushumo dza muvhuso dzi khou thusa, vhathu vha khou ḓi farelela vha khou ḓi ya nga miṅwedzi na miṅwedzi vha tshi ya u dzhia mishonga, zwine zwa sumbedza uri arali muvhuso wa nga khwaṱhisa wa dovha wa tou bva fulo wo khwaṱha, vhathu vha tshimbidzwa vha tshi tsivhudzwa uri u dzhia mishonga ndi zwa ndeme nahone zwi vha vhuedza hani kha mitakalo yavho. Tsha ndeme ndi uri hu tshimbiliwe zwikoloni, mishumoni ya vhathu hune vha shuma hone, na kha zwifhaṱo zwa muhasho zwa muvhuso hune ha vha uri hu kuvhangana vhathu vhanzhi, hungavha uya dzikhoroni dza misanda, vhathu vha pfumbudziwe na u ṱuṱuwedza u ḓa u ḓa u dzhia madzilafho avho, na u ḓivha uri vha ḓi tsireledza hani kana u tsireledza vhane vha vha vha tsini na vho nga vha funani vha vho, vhana, mashaka, na dzikhonani uri vha si kone u phaḓaladza tshitzhili itsho, Zwino u kana uri vha si kone u shela vhaṅwe vhathu malwadze vha kone u dza vha na mitakalo yavho.

U vhona uri tsireledzo kha vhana yo khwaṱha kha vha vha re na HIV ndi u ita zwo fanelaho, i zwi ndi u ḽa dzilafho ḽavho u itela uri tshitzhili tshi fhungudzee muvhilini, na wa mufumakadzi a songo pfhuka dzilafho kana philisi dzine vha vha uri vho mu ṋea dzone maongeloni, u fanela u ḽa philisi dzawe nga tshifhinga nahone nga tshikhathi uri, i songo kona u fhirela kha ṅwana HIV and AIDS. Ndi zwa ndeme vhavhingani avho uri vha ḓivhe maswole a muvhili wavho uri o khwaṱha u guma gai kana u swika gai, nahone arali zwo tea uri vha vhe na muṱa, kana ho fanela u itiwa ṅwana.

Nḓila dzine muthu a nga dzi shumisa uri a si kavhiwe nga tshitzhili tsha HIV, tsha u thoma ndi u shumisa zwitsireledzi zwo itewaho nga muvhuso na nga vha zwiimiswa vha dzi science wa dzi research. Ndi u sa shumisa dziṋeleṱe, na dzi injection, kana zwi reiza zwine vhaṅwe vhathu vho no dzi shumisa kana vho no ḓi khatha ngazwo kha mivhili yavho, ndi u sa fara malofha a munwe muthu u sina magiḽafu, ndi u sa shumisa zwiluḓi zwa vhaṅwe vhathu zwine a u ḓivhi uri zwi bva gai kha mivhili yavho.

Tsheo ye ya dzhiwa nga wa mufumakadzi i vha i si tsheo ya vhuḓi ngauri, vhathu arali vha na muṱa zwi amba zwa uri, vha fanela u amba nga ha mitakalo yavho, nga ha muṱa wavho, na nga hune vha ṱoḓa uri zwithu zwi tshimbile hone nga kha muṱa wavho. Zwine zwa sumbedza uri nga uri muṅwe u khou itela muṅwe tshiphiri, mbingano i ḓo kwasheya, hu nga si vhe na u thembana, zwi amba zwa uri wa munna a tshi zwi wanulusa uri mufumakadzi wawe u khou ita zwa u ita zwa vhuteamiṱa a songo mu vhudza, wa munna u ḓo pfha vhuṱungu, a tshi pfha vhuṱungu zwi amba zwa uri muṱa u ḓo kwashekana, zwa sia mbingano i tshi fhalala vhathu vha tshi vha tshi lwa, wa mufumakadzi ha ngo ita zwone u fanela vhudza wa munna nga kha tshiṅwe na tshiṅwe tshi ne a ita ngauri zwoṱhe zwi kwama vhoṱhe, ndi vhathu vhavhili.

Tsumbadwadze dzine dza vhonala musi muthu o kavhiwa nga TB ndi u ṱanzwa, u hoṱola kana u vha na mukhushwane u sa fholi, na u bvisa tshilangwa tshine tsha vha na malofha. Dziṅwe tsumbadwadze ndi u sa funa zwiḽiwa kana ndi nga zwi vhea nga uri u ṱanza, dziṅwe dza dzitsumbadwadze ndi uri u dzulela u vha na ṱhoho i remaho, na u shisha kana u shusha mabiko vhusiku, tshiṅwe hafhu tshi ne tsha vha hone ndi uri u reṅwa nga ṱhoho, wa dovha hafhu wa luza muvhili, zwine zwa amba uri a u geini muvhili, muthu wa hone u ya fhelela.

Masiandoitwa ane a nga bvelela kha mulwadze musi a tshi khou fhiriselwa kha vhuongelo hu tevhelaho ndi zwa uri a nga ḽuza vhutshilo hawe, zwine zwa khou amba uri huna khonadzeo dza uri mulwadze a si swike kha vhuongelo vhu ne a khou iswa khaho honoho vhu tevhelaho ngauri, hu nga kha ḓivha hu kule, kana zwa hu no uri vhulwadze vhu serious, kana vhu kha tshiimo tsha shishi lune mulwadze u khou balelwa u swika nga tshifhinga. Ndi zwa ndeme muvhuso u ite uri maongelo oṱhe husina ndavha a dzidoroboni, a vhupo vha hayani, vhathu vha wane tshumelo ya vhuḓi nahone zwi si na ndavha uri mulwadze ndi wa shishi kana asi wa shishi na. Zwi na masiandoitwa manzhi zwa u pfukisela mulwadze kha vhuengelo vhu tevhelaho.

Zwine nda nga eletshedza muthu ane a khou ṱoḓa u xelelwa nga mapfhura muvhilini kana u fhungudza muvhili ndi zwauri, a songo soko renga zwibveledzwa zwine a zwongo ṱolwa nga vha mutakalo nahone a zwo ngo ganḓisedzwa u rengiselwa vhathu kana u tendelwa kha mimakete ya zwa mushonga, mbambadzo ya mishonga ya Afurika Tshipembe. Zwine zwa amba uri muthu a tshi sala a tshi ya u renga kha itea tsedzuluso dzawe nga ene muṋe, a kone u ḓivha uri u ḓo wana mushonga wa vhukuma nahone une wa ḓo mu thusa kha ṱhoḓea yawe ya u fhungudza mapfura kana u fhungudza muvhili. Zwine zwa vhori ndi zwa ndeme, muthu a songo sokou renga tshiṅwe na tshiṅwe nge hapfhi tshi a thusa zwi sina vhuṱanzi kana nge a vhona vhaṅwe vhathu vha tshi kho renga, muthu kha a ḓi ite tsedzuluso a ṱoḓolose nga ene muṋe a kone u ḓivha ngoho nga zwibveledzwa zwine zwa ḓo mu thusa mishonga zwa u fhungudza muvhili kana u fhungudza mapfhura.

Vhunzhi ha vhathu vha tshinnani a vha ḓi ṱhogomeli, ende nahone a vha vhoni ndeme hafha kha vhupo hanga hune nda dzula hone, a vha vhoni ndeme ya u ṱhogomela mitakalo yavho, vha ṱhogomeliwa mitakalo yavho nga dzi phathinara dzavho kana vhafumakadzi vha vho, zwine zwa sumbedza uri maongeloni a vha yi ngauri, vha ri arali mufumakadzi o takala zwi amba na nṋe ndo takala, lune a si zwone naluthihi ngauri vha vhea matshilo a vhaṅwe vhathu kha khombo, na matshilo a hanevho vhafumakadzi vha vho kana dziphathinara dzavho, vhathu vhanzhi vha tshinnani a vha a ṱhogomeli kana u ṱola mitakalo yavho na luthihi. Pfhunzo i khou todea tshitshavhani uri vhathu vha kone u ṱhogomela mitakalo yavho.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa u ḓiselwa tshumelo ya mutakalo u hayani hau u songo ya vhuongeloni, ngauri vhunzhi ha vhathu a vha ṱoḓi u ya maungelo zwi tshiya nga uri vhanzhi vha a shona, vhaṅwe vha shavha u sewa upfhi vha khou ya ma , maongeloni u phakha dziphilisi, zwine zwa sia zwo ita uri mulwadze kana honoyo ane a vha na mishonga ine a i dzhia nga ṅwedzi na nga ṅwedzi zwi kone u mu thusa uri hu kone u vha na tshiphiri ngauri, vhathu vhanzhi vha nga si ḓivhe uri hu khou itea mini kana mini nga kha matshilo kana mitakalo yavho. Ndi zwa ndeme nga maanḓa tshumelo ya mutakalo i tevhele muthu muḓini kana hayani hawe.

Ndi zwa uri ngauri kanzhi zwa dzi phone u wana hu si na dzi nethiweke kana tshifhinga dza kho ita a hu to u itiwa app ine muthu a kha emergency u do to anga ṅwala mesedzhi kana a nga to founa a kho shumisa application yeneyi ya akho sumbedza uri u kho lwala kana u khou ha nyimele shishi, tshiṅwe hafhu kha dzi vhe na dzi ambuḽentse nnzhi ngauri kanzhi u wana ahuna ambuḽentse nthihi ya tshimbile kha musi tshikhala vhalwadze vha raru nga tshifhinga tshithihi zwine zwa khou amba i sala tshika huṅwe zwi nga kha ḓi tea havho uri honovho na tshinyalelo. Ndi zwa ndeme nga maanḓa uri hu lwo itiwa application dzi dovhe dzi vhe na dzi ambulence dziṅwe dzine dzavha dzi kha standby.

Ee, vho hayeliwe naho vha songo hayeliwa vhoṱhe vhanwe vho ya vha hayeliwe ngauri vha kho shavha uri pfhukisela vhulwadze kha vhaṅwe vhathu kana tshitzhili tshetsho tsha COVID-19 nga kha vhaṅwe vhathu, nṋe a thingo hayeliwe ngauri ndo vhona zwori ṋea kha nṋe ndi kho pfha ndisa zwi pfhesesi ngori mutakalo muthu ane muṋe zwi bva kha ene muṋe na ku tendelo wawe ndo vhona zwi thusa ngori zwi sa ḓo nthusa nga tshithu.

Vhanna vha nga dzumba dzithaidzo dzavho nga u shumisa zwikambi na zwidzidzivhadzi ngauri arali vha amba kana vha zwi sumbedzisa vha ḓo haṱuliwa tsha ndeme zwo ngo ḓi nwela zwidzidzivhadzi zwau wa hangwa nga mathada kana dzi khaedu kana dzi phurobuḽeme dzine wavha nadzo, ndi ngazwo vhathu vhanzhi vha tshi dzumba vha tshi to vhunga vha tshi khou kambiwa kana wa to vhona nga zwiito.

A itwe online hu dovhe hu sedziwe na maṅwalwa a madokotela zwi kone u ṱola na ngoho muthu u na vhuholefhali, mara arali zwa nga itiwa online a dovha a ṱoḓiwa na vhuṱanzi kana zwino zwi sumbedza uri muthu ndi muholefhali, online a zwi senda zwi sumbedza u ḓovhe u fanelwa na wonoyo dokotela zwi ngavha nangoho ngauri vhathu vhanzhi ano maḓuvha vha kona u feika.

Zwa dzi dzigoloi nga maanḓa dzi thekhisi na mimoḽoni na mavhengeleni henefha kha vhaite dzi nḓila dza vhathu vhane vha vha na vhuholefhali, na mabunga zwinga a thusa nga maanḓa nahone na dzi shelf dza zwiḽiwa tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha leludza vhutshilo ha vhathu vha ḓuvha na ḓuvha na kha vhaholefhali kha zwi itiwe nga u ralo na kha mabasi kha vhuendedzi na kha zwiṋameli.

vhatholi vha fanela u ṱhoga u dzhia vhuḓifhinduleli vhuhulwane kha mutakalo wa vhashumi vhavho ngauri arali mushumi a songo takala zwi amba zwori na mushumo na do ita u ḓo vha u si mushumo wa vhuḓi, mara zwi ḓovha zwi khou bva kha uri u na mutakalo ufhio arali u mutakalo wa muvhili kha musi wo malwadze aneyo zwo tea u mutakalo wa muhumbulo kwamusi zwi kho ḓa nga mushumo kana musi kha mushumo zwo tea, mara zwiṅwe zwa mutakalo zwiṅwe zwine muthu a vha khou ṱangana nazwo zwi ṱoḓa madokotela kana vhaḓivhi zwino zwi tovha khwine uri mushumi ene muṋe a ambe ri kho ṱangana vhukonḓi u fhio then a kone u vhona zwori u ṱoḓelwa thuso ifhio.

Fhungudzee ngauri zwi a konḓa uri u tou wana vha tshi khou ḓa vha u dzhia tshiṅwe tshifhinga wa founela ambuḽentse no ḓa ya fhedza i songo ḓa so tshumelo i khoto ṋaṋa u fhungudzea i kho vhuya khwini.

Hai, ee dzo dzi hone dzi hone dzo eḓana dzo eḓana zwo eḓana ndi nnzhi nga maanḓa dzi shothi hedzo dzo eḓana nga mannḓa vha kone u uri dzi hone tshumelo dza vhuendi vhuponi ha mahayani zwo eḓana kha vhane vha ṱoḓa u dalela zwibadela kana sekithara dza vhu vusuludza dzi hone mara muthu u tea u badela ene muṋe a si dza muvhuso.

A zwingo a zwingo a zwingo eḓana a zwingo eḓana ngauri vhathu vhanzhi vha vhanna vhaḓivhi tshithu zwi tshi ḓa kha malwadze so ndi zwa ndeme muvhuso u to u bva fulo u to uri havho ha muhumbulo na zwoṱhe zwa malwadze oṱhe vhanna kha vhaḓivhe so kha vha funziwe muvhuso kha u bve fulo, kha u to bva fulo naho ḽo to khwaṱhaho zwa vhukuma dzi khou vha disease hezwo zwithu, ngori vhathu vhanzhi vha vhanna zwinzhi a vha zwiḓivhi mara vha .

Zwi ḓo thivha na vhafumakadzi vha na ṅwedzi wavho wono to upfhi ndi ṅwedzi wa vhafumakadzi so zwine zwa amba uri arina vhanna hanga topfi vha na ṅwedzi wavho mans months zwinga ri takadza nga maanḓa sa rine vhathu vha vhanna uri na nṋe ri kone u zwi vhona zwa uri ri a funiwa nahone huna vhathu vha na ndavha na rine ngauri arali vhathu vha tshi to vhona zwigwada tsho pfhi ndi tsha vhafumakadzi na vhana zwi amba vhathu vha vhanna asi vhathu.

Ahuna zwine zwitshavha zwa nga ita zwone ngori thi rine ri vha ri khou diphenda kha system ya muvhuso tsha ndeme ndi tsha uri muvhuso kha u shuma nga nḓila yo itea ngori tshi tshavha ṋamusi wa ita hu kho ḓi itea dzikhombo dzine dza vha na vhathu vha tshavho ahuna zwine zwa itea and wa ṋamedza mulwadze kha goloi ya u swika sibadela avha muthusi vhari waini songo lindela ambulance, so zwi kho dina muvhuso ndi hone hune wa kho tea u lwe u wa nayo manese o tholiwaho muvhuso na vhashumi vhoṱhe vha muvhusoni na vhareili vha dzi ambulence vha ḓivhe mushumo wavho.

Zwa iteya ndi zwauri mulwadze u ḓo to hwaliwa nga vhathu, sa tsumbo ye nda amba uri mungana wanga muṅwe vhuya a vhaisala avha o to hwaliwa nga dzibara a khou siwa uri bada ane avha ya vhuḓi uri a kone u hwaliwa zwavhuḓi nga ambuḽentsi ngouri yo vha i khou balelwa u dzhena ngori mvula dza vha dzi khou.

Ahuna muthu o ḓi imiselaho u thetshelesa vhanna zwoṱhe attention yoṱhe kana zwoṱhe zwo isedzwa kha vhafumakadzi na vhana so zwine zwa khou amba uri munna a dzhia amba zwi sala zwi nga kho ṱo ḓi itisa, na milayo ine ya itiwa yoṱhe i feivara vhathu vha vhafumakadzi zwine zwa amba uri vha vhanna vho so khou sala vho ḓala nga dzi mbiti na vengo zwine zwa amba uri ahuna muthu o ḓi imisela u thetshelesa vhona ende mila yone heyi ḓi itiwa nga vhanna vha a khou itela vhaṅwe vhanna so zwo ho ṱanganana hezwi zwi.

Vhaḓivhi vha mutakalo zwine vha amba vha ri muthu o fumbaho ri amba uri malwadze a kona u fhungudzea zwinoni zwi sa kho to u fhungudza zwi ḓo thusa uri a kone u tsireledzea kha maṅwe a malwadze na uri a songo kona u shela vhathu maṅwe malwadze ane ene muṋe a nga vha nao, zwine zwa amba uri malwadze tonga dzi HIV and AIDS malwadze anea dzi STD dzi no nga dzi ḓoropo dze dzi na dzi gonorhea zwine zwa khou amba uri zwi a fhungudze nyana kha u phaḓalala ha malwadze na zwitzhili zwi zwine zwa ḓo nga musi muthu a zwi ṱoḓi akho ita vhudzekani ho tsireledzea kana vhu songo tsireledzea.

Ndi zwa uri vhathu kha vha bhuke before kha vhu tuwe application vhathu vha ḓivha zwori nga ḓuvha ḽi kene vha ḓoya u ḓoya kiḽiniki then a ḓivhe zwori ḓuvha lawe ndi ḽifhio ḽo ḓa ara vhulwadze vhune vhu songo to dzhaya, kana arali vhu u dzhia dziphilisi kha vha to dzula dzo vheiwe nga madzina vha to swika vha dzhia dziphilisi dzavho wayo ovha akho ṱuwa mara a u itiwa apulikhesheni vhathu vha buka and then u ḓo ḓa kiḽiniki nga tshifhinga ḓe muṅwe na muṅwe a tou vha na tshifhinga tshawe zwi ḓo fhungudza dziḽaini dza zwi badela.

Muvhuso unga tikedza vha tshitshavha vhuponi mahayani nga u ḓisa mishonga nga tshifhinga a vha ḓise mishonga nga tshifhinga no u ḓisa manese manzhi ngauri vhunzhi ha vhupo ha mahayani u wana hu na nese ḽithihi manese kha vhe manzhi.

Tshifanyiso tsha musi muthu o ambara dzhekiseni a a a tshi kho ṱhavhiwa dzhekiseni kana o ambara mask ndi zwone zwine zwi nga thusa nga maanḓa uri zwi kone u vhonala zwo ri kho ambiwa nga ha mini.

Kha vha ṱoḓe muthu ano ḓivha kana ane ha vha uri vha ḓivha dzo dzi signlanguage, ane vha ḓo kona uri vhathu vha sa pfi kana vha sa hanevho vhane vha vhona nga heneyo nḓila a ṱanganedza vha kone u pfha vho tanganedze kha u vhe na muthihi wavho ane u kha tshumelo yeneyo ya mutakalo zwine zwine zwa nga thusa huna iṋwe nḓila vha dovhe hafhu vha pfhesese na mpfhara zwavhuḓi uri vhathu a ri fani.

Ee, ndi vhathu vhanzhi vha nda vha ḓivha na nṋe ndo no vhuya nda huma kiḽiniki ndo ya ndi tshi kho lwala mara ndo nga nḓila ye mutevhe o ḓalesa ngori fhedza ndi khou huma nga uri ndo zwi vhona zwori thi nga thusiwa u ende kiḽiniki vha tshi khou vala and u vala hayo zwi akho vala nga four, zwine zwa khou amba uri nda ṱoḓi huma ndi songo thusiwa ende manese vha na ḽantshi dzavho dzine vha dzi dzhia vha dzi dzhia tshifhinga tshilapfu vha si tsha vhuya.

Ee, vha a fanela u zwi ṱoḓa na zwishumiswa zwine vha fanela uvha nazwo sa dzi drip na miṅwe mishonga une u itela uri muthu o vhaisalesa nga maanḓa na u kona u ḓivha nga nga thuso ṱhanngela ya muthu o vhaisala nga maanḓa u fanela u vha na zwine vha zwi ita u sa kona u sumbedza uri hoyu muthu vha mu thusa hani a tshi sala a tshi swika kiḽiniki vha kone u mu tsireledza yo tsireledzea kana tshi kha ḓi tshila.

Ee, dzi nga thusa nga maanḓa u fhungudza tshilapfhi tshau ngauri u ḓo ḓivha zwa uri u khou ya nga tshifhinga ḓe kiḽiniki ḽeḽo ḓuvha ḽine wa buka ngalo zwine zwa khou amba uri u ḓo thusiwa nga tshifhinga tshine tsho tea iwe muṋe, so ndi zwa ndeme nga maanḓa uri u tea u itiwa sisiteme heneyo buka.

Ndi zwa ndeme u shumisa nyambo nzhi huna vhathu vhane a vha pfhi dzinwe nyambo for lungezi kana tshikhuwa hu na vhathu vhane a vha tshipfhi, dzinwe nyambo dza mazulu dziṅwe navho dza zwipedi na tshivenḓa na mini zwine zwa kha uri muṅwe na muṅwe arali zwi tshi kho zwi khou anḓadziwa nga luambo lwa muthu muṅwe na muṅwe muthu muṅwe na muṅwe u ḓo kona u pfhesesa zwori hu kho ambiwa nga ha mini ndi zwa ndeme zwine zwa amba uri vhakalaa na vhakegulu vha a zwingo funziwa vha kone u ḓivha.